Tharollo ke hore ba romelwe lefapheng le kwetlisang balimi. Hobane ke moo ba tlo kgona ho fumana dintlha tsohle tse mabapi le ho sebetsa polasing.

Breeding e etsahala ka sehla se itseng. Ha sehla seo se fihla phoofolo e tona le tshehadi di di a kopana mme di etsa thobalano. E be ho hlaha mofuta o tshwanang hantle wa madinyane kapa ledinyana la phoofolo eo.

Nkile ka utlwa hore ha motho a ka kga ditholwana tseo, mme a ba fumanwa. O tla bulela nyewe seponeseng. E leng ntho e ke bonang e lokile hobane ha ho motho ya dumeletsehileng hore a ka kga ditholwana tsa motho e mong a sa dumellwa.

Polasi ba ka sebedisa ditanka ho boloka metsi. Hore ba tswele pele ho a fumana ka nako ya komello.

Eya, ke dula Foreisetata. Bloemfontein hona le Bloemfontein Farmers Market at Haven Park. Clarens ho na le Clarens Farmers Market. Paris ho na le Paris Farmers Market. Ke moo borapolasi ba kopanelang teng ho rekisa meroho le dijalo tsa bona.

Melemo ya teng ke hore sehwai se kgone ho hola, se tswele pele se jese batho. Mme le sona se ne se kgone ho ja ka kgwebo ya teng ya ya bohwai.

Aa, ha se monahano o motle. Hobane mobu wa di-province tsena ha o tshwane. Mobu wa Natal-a o loketse lona lehlaka leno la moba. E be mobu wa Northern Cape o loketse ho jala yona poone.

Eya, ke itokisetsa tsona. Mme re tswela pele ntse re sebetsa, mesebetsi e mengata e sa hlokeng disebediswa tseo e leng hore di ntse di lokiswa.

Leeto la ho ya polasing le bohlokwa haholo hobane o fumana monyetla wa ho lo bona moo dihwai di etsang kgwebo ya tsona teng, tse phelang teng. Hore ba kgona jwang ho hodisa kgwebo tsa bona, ba hlokomela mobu ya bona jwang. Ba hlokomela dijalo tsa bona jwang hore di hole.

Greenhouse gas emission, ke dikgase tse tholahalang lefatsheng hodimo mane. Tse kgonang ho kwalla motjheso.

Aa, ha ke na pono eo. Ebile ha ke bone e hlokahala hobane balimi ba kgona ho iketsetsa ntho e nngwe le e nngwe e ba e hlokang temong ya bona.

Mehleng ya kgale batho ba bo mme ne ba sa lokela hore ba ka busa kapa ba dula ditulong tse hodimo moo ba ka kgonang ho laola batho ba bo ntate kapa ho ba jwetsa ba etseng. Mmuso o bone bohlokwa ba ho lokisa sena ka lebaka la hore ba bone hore batho ba bo mme ke batho ba etsang mesebetsi e etsehe, ke batho ba sebetsang ka thata.

Dikgetho tse re nang le tsona bankeng bakeng tsa ho fumana tjhelete e jwalo. Ke time off loan, SBA, le line of credit.

Nkile ka bona ho se ho tshela di-acid hodima mobu. Hore dijalo di hole ka pelenyana.

Ke tlo qala pele ka ho fetola mobu, e tlare ha ke qetile ho fetola mobu. Be ke tshela manyolo, hore mobu wa ka o be le matla.

Ha ke nahane e le ntho e tlang ho etsahala eo. Hobane haeba ho ne ho tlameha ho etsahale jwalo, ho ka be ho so o etsahetseng. Ekabe mmuso o so fane ka tjhelete ho batho ba nkileng, ba nkileng naha tsa rona kgale. Empa ha ba so etse ntho eo, ba ntse ba bua fela hore ba tlo e etsa. Ha ke bone e le ntho e tlo etsahala.

Ha ke bone e le ntho e lokileng. Hobane e beha maphelo a batho ba jang meroho kotsing.

Ke kwatiswa ke hore dinawa di se di senyehile ebile di fetuwe ke nako. Ke tlo di nka ke di ise kantle ke lo tjhekela mokoti ke di kwahela hore di seke tsa jewa ke dintjha kapa tse ding tsa diphoofolo tsa batho.

Mohlomphehile, jwale ke hao ke hobaneng ha o nketsa ketso e mpe hakalekale. Hobaneng o ka nrekisetsa polasi o ntseng o tseba hantle hore e se e bodile, mobu wa teng ha o sale hantle.

Ke nahana hore mobu wa ka o tlameha o dule o Nonne, dijalo tsa ka di hole ka pelenyana hore ke kgone ho di rekisa. Ke etse tjhelete ka potlako.

Ke tseba beetroot, ebile e re thusa ka ho eketsa madi mmeleng ya rona.

Dihwai di lokela ho patala lekgetho ka mokgwa o nepahetseng. Hore kgwebo tsa bona di ma, di tle di matlafale mme di hole.

Ke ne ke founa mabapi le kopo ya ho buseletswa lefatshe, e ileng ya etswa ke lelapa la heso kgale. Na ebe ntse le hopotse ka taba eo? Ho na le se etsuwang mabapi le lefatshe la rona hore le kgutlisetswe ho rona?

Ke ne ke tla etsa dikopano moo ba tla rutwa hanyenyane ka ho hlokomela maphelo a bona.

Ke batla ho le ruta ho lema, hore le tlo kgona ho iphedisa. Ba bang ba lona ba kgone ho bula dikgwebo.

Metswalle, ke batla re nke leeto le yang polekeng e bolokehileng. Moo ebile re tlang ho ja dijo tse fanang ka matla.

Di tla ba thusa haholo ka ho hlola polasi ka ofela hore na e bolokehile na. Ntho e nngwe le e nngwe e ntse e dutse manane na.

Ke barui fela ba kgonang ho ba le dipolasi tse kgolo-kgolo. Ma-Afrika Borwa ha a fuwe monyetla ono wa hore ba ka kgona ho ba le dipolasi tse kgolo-kgolo. Batho ba ruileng fela ke bona ba kgonang ho fihlela kapa hona ba kgonang ho reka dipolasi tseo tse kgolo-kgolo.

Bo rapolasi ke bona ba sa tshwareng basebeletsi ba bona hantle. Ke bona ba fa ba ba kgodisang basebeletsi ba bona tjhelete tse nyenyane, tse leng hore ha ba kgone le ho fepa malapa a bona ka tsona. Empa bona re a tseba hore borapolasi ba etsa tjhelete e ngata haholo polasing tsa bona. E ne tjhelete eo ba e etsetswa ke bona basebeletsi ba bona, empa ba ba fa meputso e menyenyana.